Motshameko o no o fana ka ditšhono tsa go tshameka ka setlhopha, mme o thusa le ka go fokotsa kgatelelo ya menagano.

E fokoditse metshameko ya namana ka gonne bana go le gantsi bosigong thekenoloji e kwa godimo. Bana ba tshameka metshameko e farologaneng mo megaleng ya bone.

Motshameko o ke o itseng wa kgaisano ke wa go gaisana ka dikoloi tse di lobelo. Mme go gaisanelwa go nna kwa maemong a ntlha.

Motshameko o ke o itseng wa kgaisano ke wa kgaisano ya dikoloi, tse di na leng lobelo. Mme go gaisanelwa go tsena kwa maemong a ntlha.

Metshameko ya se ileketeroniki e fokotsa palo ya bana ba e leng gore ba dule ba le mo mebileng. Mme ba dula ba le mo metseng ya bone, seo se fokotsa bokotsi ba gore bana ba dule ba le mo mebileng.

Metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka gore o nne le data e le gore e e shapo ga e sokodise. Mme go na le metshameko e leng gore ga e tlhoke gore o nne le data gore o e tshameke, o tlhoka data ga o tshwanetse gore o e download le go e updrade'a.

O kgona go go ira gore o sa tlhole o kgona go tshela ko ntle ga go tlhola o tshameka. O go ikgatholosa dilo tse eleng gore di botlhokwa ga o tlhole o batla go dira dilo tse eleng gore di botlhokwa. O duelela o le mo mogaleng, mme gape o senya battery-e ya mogala. Nna motshameko e leng gore o mo inthaneteng o ke ratang go tshameka o bidiwa Ludo.

Re tshwanetse go gopola gore metshameko ya inthanete ga ise fela gore batho ba itapolose. Go nale di-company-e tse eleng gore di aga metshameko eo gore le bone ba kgone go dira madi. Ka foo metshameko e hae dirisa data batho bao ba dira madi kgotsa tšhelete ka data e e leng go rona ra e loba .

Batho ba bangwe fa ba tshameka motshameko wa inthanete bosigo ke fa ba sokola ka boroko, ba bangwe ke fa e le gore gongwe ba tswa ditirong tse di farologaneng. Ba batla go fokotsa kgatelelo ya monagano, le go itapolosa. Mme fa motho a sa batle go reka data e tlhwatlhwa godimo o tla tshwanela ke gore a download-e .

E tokafatsa matshelo a rona ka go dira gore menagano ya rona e dile e le matlhagatlhaga. Mme gape jaaka ke buile gore e fokotsa kgatelelo ya menagano. Gore metshameko ya inthanete e be e seo segologolo ke gonne, thekenoloji ya segompieno e tokafetse go feta thekenoloji ya segologolo.

Dikotsi tse eleng gore ke a di itse, ke gore o feleletsa o ikgatholosa batho o sa batle go tlhakane le batho. Le gore gape o feleletsa o kwa matlho a gago o sa tlhole o kgona le go ka bona sentle. Gore o kgona go netefatsa gore o bolokesegile o tshwanetse go dira gore o na le nako e e rileng ya go tshameka, mme o feleletsa ka nako e e rileng.